Zwiṅwe zwa zwihumbudzo zwine nda vha nazwo nga ha mitambo ya bodo ya sialala ndi ya musi mitambo yeneyi ya sialala i tshi khou tambiwa minyanyani na zwikoloni. Tshikoloni ndo aluwa ri tshi i tamba mitambo heyi ya bodo ya sialala, ri tshi dzhenelela na kha miṱaṱisano yo fhambananaho ya hanengei zwikoloni. Ezwo ndi zwithu zwe nda ndi tshi zwi funa nahone zwine ndi khou, zwi khou ḓi vha muhumbuloni wanga nga maanḓa.

Ndi vhona u nga nyimbo edzo dzine dza vha dzi khou shumiswa kha mitambo ya vhana ine vhana vha i tamba ṋamusi zwi vha zwi khou thusa u vha mvumvusa nga nḓila dzo fhambananaho. Zwezwi hu tshi khou vha na dzi nyimbo kana zwilidzo, vhana vha a takala nahone vha pfha zwi khou vha mvumvusa, izwi zwi dovha hafhu zwa vha thusa na uri mitambo iyi, vha i funese nahone vha dzulele u i tamba tshifhinga tshoṱhe.

Izwo ndi zwone vhunzhi ha mitambo ya vhana i na milayo yo fhambananaho ine a i tu konḓa lini, milayo iyo i vha yo vheiwa hu u itela uri vhana vha tea u, vha tambe nga nḓila yo teaho nahone vha tshi khou tevhedzela milayo heyo na u ḓiphina vha ḓiphiṋe nga nḓila yo fanelaho. Arali ho vha hu si na milayo, vhana vha ḓo vha vha si khou ḓiphina nga nḓila yo teaho nahone vhaṅwe vho vha vha tshi ḓo tamba nga nḓila yavho ine vha funa ine i ḓo fhedza i tshi vha dzhenisa dzi khakhathini kana vha fhedza vha si tsha diphina zwavhuḓi.

Zwenezwi vhana vha tshi khou tamba mitambo vhoṱhe yo fhambananaho zwi vha zwi tshi khou fhaṱa vhushaka vhukati havho. Vhana vhane vha tamba vhoṱhe tshifhinga tshinzhi vha aluwa vha vha dzikhonani lwa tshoṱhe, vhana zwezwi vha tshi khou zwi vhona uri muṅwe ṅwana u a funa mutambo mukene na ene muṋe u a u funa mutambo mukene, vha mbo ḓi namba vha vha dzikhonani vhunzhi havho. Ezwi zwi a thusa u fhaṱa vhushaka vhukati ha vhana na u guda u tshilisana na vhaṅwe vhathu.

Nṋe zwithu zwine nda zwi funesa ndi zwithu zwi no yelana na thekhinolodzhi zwa dovha zwa yelana na computer. Ndi muthu ane u bva kale na kale ndi tshe muṱuku ndo vha ndi tshi funesa zwithu zwa thekinoḽodzhi, dzi laptop, dzi computer na u shumisa zwithu zwi no nga zwezwo. Izwi zwo ḓo nthusa namusi ndi tshi ya magudedzini a nṱha zwikoloni, nda yo gudela zwenezwo zwithu zwine zwi khou nthusa na kha uri ndi wane mushumo une nda ḓo shuma ndi khou shuma nga zwezwo zwithu zwa zwino.

Hezwi zwi na vhungoho vhuhulu nga ngomu, ndi ngoho khulu. Zwezwi muthu a tshi khou anḓadza kha nyandadzamafhungo zwithu zwine a zwi funa na u zwi takalela zwi a thusa uri muṅwe muthu wa tsini kana wa kule a zwi takalele u tshilisana na vhone kana u vha khonani a vhone, saizwi a tshi ḓo zwi vhona uri vha khou funa zwithu zwi no yelana kana zwithihi. Hezwi zwi a thusa u fhaṱa vhushaka vhukati ha vhathu vha tsini na kulesa.

Ee muthu u a ḓi shandukisa zwithu zwine a zwi funesa zwa vha mabindu, u fana na u baga. Hu tou vha na vhathu vhane u bva vhuṱukuni u funesa u baga zwikontsi, marotho na zwithu zwinzhi zwo fhambananaho. Izwo zwi ita uri muthu a swike hune a vha a si tsha kona u zwi litsha, a fhedzisela a tshi vho tou ita bisinese kana mabindu. Hezwi zwithu u vha a khou alusa tshisima tsha tshelede nahone zwi a mu shumela, zwi a mu itela tshelede nga maanḓa.

Dziṅwe dza khaedu dzine vhaswa vha ṱangana nadzo musi vha tshi lingedza u thoma mabindu nga zwine vha zwi funesa kana vha zwi takalela, ndi nga musi vha sa khou wana tshelede kana masheleni a u thoma eḽo bindu. Muthu a nga vha tshi funa zwa u baga a lingedza uri a thome bindu ḽa zwa u baga, a vha hu ri hana masheleni a u thoma iḽo bindu, izwo zwi mu sia a si tsha kona u isa phanḓa na bindu ḽawe. Vhaṅwe vha fhedzisela vha tshi khou tou dzhena zwikolodoni kha vhomashonise kana dzi banngani.

Nyanḓadzamafhungo ya matshilisano i a thusa nga maanḓa nahone i tamba mushumo muhulwane kha u bveledza ha mabindu maṱuku, vhathu vha a kona u dzhena kha zwithu zwo no nga Instagram, TikTok kana Facebook vha ḓi sumbedza zwithu zwine vha rengisa, vha ḓi sumbedza uri mabindu avho a gai na gai nahone vhathu vha nga vha swikelela hani. U nga sa muthu ane a vha a khou baka zwikontsi u a ḓi fonda zwithu zwawe a ḓidzhena kha Facebook a zwi sumbedza kha vhathu na mitengo, a ḓi sumbedza kha vhathu, vhathu avho vha no ḓo tama vha ḓo ḓi founela.

Mitambo ya kha internet ndi vhona i singo lugela mivhili ya vhathu. Ngauri mitambo i i u vha u tshi kho i tamba tshifhinga tshinzhi wo dzula fhasi. I zwi wo dzula fhasi muvhili u vha u sa khou ita tshithu zwine zwa vha zwi si zwavhuḓi kha muvhili wa muthu. Zwi fhedza zwi kho ita uri muvhili u ḓowele u sokou dzula fhasi na u sa ita tshithu. Ndi vhona i songo lugela na luthihi mitambo ya kha internet zwi tshiḓa kha muvhili wa muthu a i ngo luga na luthihi.

Ndi vhona mutambo une vhathu vhanzhi vha u funesa wa inthanethe hu wa magaraṱa. Afha vhathu vha tamba vha tshi tamba na vhathu vha mashango a nnḓa kana na hanevho vhane vha vha tsini navho. Mitambo iyi tshiṅwe tshifhinga vhathu vha a wina na dzi tshelede tshiṅwe tshifhinga vhavha vha khou tambela u to ḓi mvumvusa. Mitambo i i ya magaraṱa ndi yone ine nda vhona vhathu vhanzhi vha tshi funesa u i tamba hafha kha inthanethe.

Tshenzhemo yanga ya u tamba video games yo vha i si yavhuḓi. Ngauri ndo vha ndi sa ḓivhi uri ndi tambisa hani nori zwithu zwa hone zwi khou tshimbilisa hani. Zwa ntsia ndi si khou vha na mutakalo wavhuḓi na havho vhe nda vha ndi khou tamba navho hedzo game navho vho vha vha khou fhela mbilu. Sa hezwi ndi sa ḓivhi uri zwi to tambiswa hani na uri zwithu zwa hone zwi tshi khou tshimbilisa hani. Ndi hafho he nda ḓi dzi bvisa uri ndi si tsha tamba dzi video games sa ezwi ndi sa dzi koni.

Vhathu vhanzhi kha inthanethe vha yesa fhethu hu nonga hollywood na dzi betway. Afho ndi hune vhavha vha tshi khou tamba mitambo yo fhambanaho. Fhedzi vha tshi khou i tamba nga dzi tshelede dzo fhambananaho.

Mutambo une ndi nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha u tambe ndi bola ya milenzhe. Sa izwi itshi mvumvusa nahone i tshi nga vhoniwa nga nnyi na nnyi vhahulwane, vhaṱuku, vhafumakadzi, vhanna na vhathu vhahulwane vha vhaaluwa vha a kona uri vha i vhone. Muṅwe na muṅwe u a kona u i vhona zwino bola ya milenzhe ndi yone ine ndi nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha tambe.

Geimi ya Soduku ndi ngoho a si geimi yo leluwaho na luthihi, i ṱoḓa muhumbulo no u shuma nga u ṱavhanya, ya dovha hafhu ya a ṱoḓa uri muthu a vhe o thanya, muthu u tea u vula muhumbulo fhedzi a si geimi ine wa tou sedza zwavhuḓi wa shumisa na muhumbulo wau u nga baleliwa ngayo. Ndi nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha dzhenelele ngauri i thusa u ṱuṱula muhumbulo wa vhathu, muhumbulo u a ṱuṱulea wa shuma nga maanḓa, vhathu a vha tei u shavha geimi nga u tou ri i a konḓa, muthu ha tei u tenda uri tshithu tshi a nkonḓela, u tea u lingedza u swika tshi tshi kona.

Soduku i ya tambiwa nga vhathu vhavhili, Soduku wa ḓi tamba na musi u woṱhe, u wa tamba u woṱhe Soduku, vhathu vha ḓi vha uri i a ḓi tambiwa nga vhathu vho no fhirisa miṋa fhedzi nṋe ndi i tamba ndi ndoṱhe, ndi vhona ndi khou i tamba zwavhuḓi ndi ndoṱhe i ya tambea u woṱhe Soduku, a i toḓi uri u vhe u lugwada lwa vhathu vhaṱanu kana vho no fhira vhavhili, wa ḓi tou i tamba u woṱhe hu si na thaidzo.

Ee, khadi ndo no ḓiwana ndi khou i tamba, khadi yo vha i miṅwe, i miṅwe ya mitambo ine nda vha ndi tshi funa nga maanḓa u i tamba, khadi ndi yavhuḓi ya tshi nnyita uri hezwi ndi tshi i tamba ndi pfhe ndo takala. Nda tshi tamba na vhangana vhanga vho ḓi fhambanana, ra tshi tamba ri vhanzhi khadi, ya tshi ri mvumvusa nga maanḓa nahone yo vha i tshi ri thusa uri sa izwi ri khou tamba ri khou ita nyonyoloso, a tshi vha nyonyoloso musi ri khou tamba khadi, khadi yo vha mutambo we wa vha vha khou tshi mvumvusa nga maanḓa ndi tshe muṱuku.

Miṅwe ya mitambo ine nda i ḓivha ya sialala ine yo gudisa vhathu ndi ndode, ndi khadi, ndi yo fhambana, nṋe we nda gudiswa hone ndi ndode na khadi, ndo vha ndi tshi zwi tamba na dzi khonani dzanga dzo fhambananaho, yo vha i miṅwe ya mitambo ine yo vha i tshi ri mvumvusa nga maanḓa na ṋamusi u nga ḓi i tamba khadi na ndode nga maanḓa khadi nangwe u mu muhulwane i thusa uri u vhe u khou ita nyonyoloso.

Muravharavha, muravharavha ndi ḓivha hu iṅwe ya mitambo ya sialala ye ya vha i tshi tambiwa, muravharavha u tambiwa hu tshi khou shumisiwa matombo nahone u tambiwa nga vhathu vho no fhira vhavhili kana vho no fhira muthihi, a u tambambiwi u woṱhe sa izwi hu tshi ṱoda muthu ane wa ḓo vha khou ṱaṱisana nae, muravharavha ndi wavhuḓi nahone wo no vha mitambo miṅwe ya mitambo ye nda vha ndi tshi i funa musi ndi muṱuku, ndi wavhuḓi nga maanḓa muravharavha ndi ḓivha uri hu shumisiwa matombo musi zwi khou tambiwa.